Tjhee, ba sebetsa ka thata tlasa maemo a letsatsi le tjhesang mme dijo le tsa honwa tsona, ba di fumana ka nako e itseng. Athe moo ba dulang le ho robala teng ke ditshila feela.

Hangata phofo e etswa ka poone e tshweu. Poone ena e silwa ke metjhini ho fihlela e ba phofo, e ba bonolo haholo. Mme ha e qetile e tla tshelwa mekotlwaneng. Mme ka yona e tla rekisetswa batho. Batho ba etsa motoho kapa ho pheha yona papa ka yona phofo ena.

Majweng a lewatle ho na le dikgaketlana tse tshwereng nama e bonojana, e monate, e bitswang di-muscles. E monate haholo, e fumanwa majweng a lewatle hammoho le tsona dikankarapa.

Mefuta ya dikgoho e mmedi eo o ka etsang kgwebo ka yona, ke tse tshweu tsa nama le tse mebala tsa mahe. Bobedi di hloka phepelo le hlokomelo e ntle hore di ofe nama e nonneng le mahe a maholo ho rekisa hore kgwebo ya hao e tle e sebetse hantle.

Lebaka le leholo la bohlokwa la ho omisa nama e ne e le ho e thibela ho bola. Ba ne ba e omisa letsatsing mme e ne e kgona ho dula sebaka se se telelenyana e sa senyehe.

Bophelo ba ho kga meroho le dithowana jareteng, ke bona bo nka bo kgethang hobane temo ke ntho ya bohlokwa haholo. Le ha o ja, wa tseba hore dijalo tsa hao di hodisitswe mobung le menontsheng e jwang. Hobane hangata meroho le ditholwana tse fumanehang mabenkeleng di entswe le hodiswa ka metjhini, ha dia lokela mmele ya rona hohang.

Meroho le ditholwana tse hlahang naheng dihlahiswa ke tlhaho, mme di kgona ho fodisa mahloko a mangata ntle le ho sebedisa di-chemical tse mona tse hlokofatsang mmele ya rona.

Temo ke ntho e hlokang mamello le nako. Jwale batjha ba jwale ba rata technology hobane e potlakile. Batjha ba jwale ba rata ntho tse potlakileng.

Dikgomo tse kulang di tlameha ho tloswa ha tse sa kuleng ho thibela hore di se ke tsa tshwaetsana. Mme tse kulang di tlameha ho hlajwa ka dinale tse bolayang dikokwanahloko mmeleng wa tsona.

Tsamaiso ya polasi e kentse dintho tse ngata hore polasi ke ya dijalo feela kapa ke ya leruo la diphoofolo kapa bobedi. Empa moruo wa naha o itshetleile haholo tshebedisano mmoho ho bo rapolasi ka tlhahiso ya dijo le ho neha batho mosebetsi.

Tharollo e kgolo ya theko e hodimo ya dijo, ke ho jala meroho dijareteng tsa rona hore re kgone ho boloka tjhelete, le ho kgona ho thusa ba kobo di mahetleng.

Polane ya kgwebo ho sehwai ke ho hodisa kgwebo ya temo. Le hore e kgone ho etsetsa batho mesebetsi le ho hodisa moruo wa naha.

Eo e na le lemo tse mashome a mahlano e le ya ntatemoholo le leloko la rona. Ditokomane tsa teng di ile tsa lahleha dilemong tse mashome a mabedi tse fetileng. Mme bopaki boo re nang le bona ke mabitla a maloko a rona a ho .

Lefatshe le ka buseletswa ka tsela ya mahahapa, jwalo ka ha le nkuwe ka tsela ya mahahapa. Ba bang ba bo nkgono le bo ntatemoholo ba le shwelletse mme ditokomane tsa teng di ile lahlela dilemong tse fitileng. Bopaki bo re nang le bona feela ke bona ba mabitla le masapo.

Eya bo rapolasi ba sebedisa batho tlasa kgatello. Ka phepo e tlase mme le moo ba dulang teng ha ho ratehe hohang.

Ho hlaloswa hore mollo o ile wa atiswa ke moya kamora hore ditima mollo di leke ho o thibela. Hore o se ke fa wa atela meahong le mapolasing a potapotileng.

Tjhe, Ma-Afrika Borwa a mangata ha a tsebe le ho tsotella temo. Mme le moruo wa naha o ka putlama ka baka la seo.

O hloka lefatshe, o hloka le tsa ho o thusa ho phethola mobu wa hao. O hloka tsela ya ho nosetsa le menontsha mobung wa hao.

Ho ya ka nna mang kapa mang a ka sebetsa polasing. Ha feela polasi e hodisa moruo wa Afrika Borwa, tjhe ha ke bone phoso.

Ha re ikgantshe ka sena hobane batho ba nang le tsebo ya meriana, ya setso ke batho ba dingaka tsa setso. Ho tloha moo ba a balwa ebile ba mmalwa. Mme seo ke bothata haholo Afrika Borwa.

Ke thabile haholo ka monyetla wa konteraka. Ke ile ka tlameha ho latela melao le dipehelo. Le ho bontsha tsebo ya ka e tebileng ya temo.

O tlameha ho leka ho kwaela meroho ya hao hore e seke ya swaba ke letsatsi le ho nosetsa kgafetsa hore mobu wa hao o dule o le mongobo, hore o se ka lahlehelwa haholo.

Ke ne ke ke ke ka thabela metjhini hohang. Ke ne ke tla hira batho hobane ke yona tsela ya ho etsa mesebetsi le ho hodisa moruo wa naha.

Ke nahana ke tokelo ya beng ba lefatshe ho fumana lefatshe la bona. Mme ke kgopolo e ntle haholo eo.

Ke moya o kwenyang motjheso wa radiation ya lefatshe. Ho ntsha moya o hantle, o re kgonang ho o hema.

Ke ile ka bona batho ba kgaowa menwana, maoto le matsoho ke . O tlameha ho latela melao le dipehelo tsa teng ka nepahalo hore o kgone ho sebetsa hantle.

Hobane e tshetswe di-chemical-e tsa hore e kgone ho dula nako e telele ka lekolokoting.

Mosebetsi wa polasi ke mosebetsi o boima. Jwale basebetsi ba teng ba tlameha ho fuwa dijo tse nang le dikotla hore ba kgone ho etsa mosebetsi hantle. Le moo ba robalang ho be hantle hore ba kgone ho phomolela letsatsi le latelang, ba kgone ho tsoha ba le mafolofolo.

Moroho wa lebenkele le moroho wa serapa sa hae, ha o tshwane hohang. Hobane ha ya hodiswa ka ho tshwana. Wa hae o hodisitswe ka menontsha ya tlhaho. Mme wa mabenkele ona o kentswe metjhining.

Jeme o ka e tshasa bohobeng dipana-kukung kapa wa baka dikuku tse latswehang ka yona.

O tlameha ho ba le tsebo ya hlahiso ya mahe a dinotshi. Haholoholo ho tseba ka diaparo tse o sireletsang kgahlanong le kotsi tse o tlamehang ho di apara ha o lo sebetsana le mahe a dinotshi.

Ba ne ba ba tshosetsa ka hore ba tla ba nkela dipolasinyana tseo tsa bona tse nyenyana.

Ke dimela tse holang dibakeng tsa mawatle le dithaba. Di re thusa ka ho etsa meriana le tee ya rooibos.

Sebaka sena se a tshwanela ho dula batho hohang. Re le basebetsi, re kopa o etse phetoho sebakeng sena seo re robalang ho sona pele ho mafelo a beke.

Re kopa mmuso hore o subsidize-e dijo bakeng sa batho ba sa sebetseng, ba kojwana di mahetleng hore hobe le tekatekano Afrika Borwa.